Timhaka to tirhisa app ta bank ti olovise mhaka ya ku yi suka ndlwini ya wena i ya ebank hikuva i lava ku i lava ku susa mali from or kusuka eka akhawunti yo karhi xo ala laha akhawunti so swi pfuna nkarhi ni mali leyi nga ta yi tirhiseke eka swifambiso swo fana na timovha or tithekisi naswona swi swi endla leswaku vutomi bya hina byi va byi va lula hi timhaka ta ku loko ni lava ku sendela munhu mali ndza ndza swi kota ku ndzi nghena eka app ni n'wi sendela handle ka kusuka endlwini ya bank hikuva ndzi lava ku rhumela munhu mali yo karhi so swi pfuna ku ndzi hlayisa nkarhi eka masiku hinkwawo.

Xivutiso xo sungula lexi ndzi nga ta xi vutisa eka mutsundzuxi i ku xana loko ndzo lava ku pfuniwa endleleni tanihiloko movha wa mina wu yimile ndzi nga pfuneka na naswona swi ta teka nkarhi muni leswaku ndzi kota ku ku pfuniwa eka xiyimo lexi ni nga ta va ndzi hlanganiwa na xona xin'wana i ku xana loko ndzi lava ku tshika xifunengeto lexi hi ku hatlisa hi swihi swilo leswi ndzi fanele ndzi swi endla leswaku ndzi kota ku ndzi tshika xifunengeto lexi xi xifunengeto lexi hi ku hatlisa xin'wani i ku xana xifunengeto lexi xi ta sungula rini loko ndzi heta ku sayina or loko ndzi heta ku hakela.

Loko ndzi nga si endla xiboho ndzi ta langutela swivumbeko swo karhi xana xifungeneto lexi xi katsa vanhu vangaki eka ndyangu wa mina naswona loko ku humelela khombo ku xi teka nkarhi muni ku kota ku ku khipha timali leti lavekeke or timali ta mina eka xifunengeto lexi xin'wana i ku xana xifunengeto lexi xi xi khumba mali muni hi ku loko ndzi hakela mali yo karhi hi nyangha xana loko ndzi humelela hi khombo ndzi ta kuma mali muni or vana va mina or ndyangu wa mina wu ta kuma mali muni eku heteleleni.

Akhawunti ya cheke i akhawunti leyi tirhisiweke ngopfungopfu eka masiku hinkwawo swo fana na ku hola muholo entirhweni or ku endla swixavaxaviwani a switolo kambe akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi endliweke hi bank leswaku yi kota ku veka mali naswona loko i lava ku khipha mali yi pimeriwa nkarhi leswaku mali ya yi kuma hi nkarhi wa so hi siku ra so naswona mali ya wena eka akhawunti leyi ya tlhandlekiwa or tatisiwa hi ku ya hi nkarhi leyi u nga yi u yi vekeke a bank leswi tiviwaka hi yi interest.

Nxavisolwana xa forex i ku xava ni ku nxaviso na ku xavisa timali tin'wani eka makete wa misava hinkwayo leswi swi katsa na ku cinca mali yin'wani ku ya eka yin'wani leswaku i kota ku i va i khome mali ya ndhawu yo ndhawu yo karhi leyi i nga ka i nga le ka yona xi xaviselana lexi xi endlekela ngopfu etibangi or eka vanhu van'wana or tikhampani tin'wana leti nga ta ku hlanganisa na timakete leti ta misava leti pfumelaka leswaku yi kota ku cincisa mali ya wena leyi tshamaka ka yona or eka ndhawu yo tshama ka yona na tindhawu tin'wani emisaveni hinkwayo.

xifunengeto xa xilahlo xi katsa ku hakela swihoxo leswi fambelanaka na ntirho wa xilahlo loko munhu a lovile leswi swi katsa or swi katsa ku vekiwa ka mufi nkoka wo va na xifunengeto xa xilahlo swi pfuna ndyangu ku kuma mali loko swi loko swilo swi swi tikile endyangwini swo fana na ku hakela xilahlo naswona ku fambisa ntirho wu va wu ri kahle yi va ni bokisi leri nga ta kota ku ku veka mufi eka ndhawu ya yena yo hetelela.

Ku rhumela mali hi tinomboro i ndlela yo olova yo pfuna munhu leswaku a kota ku rhumela mali eka munhu wun'wani hi xinkarhana nyana or hi hi ku hatlisa u tirhisa foni ya wena ku rhumela mali eka nomboro ya munhu luya ku rhumela mali naswona i ta yi kuma hi ku tirhisa code leyi a yi kumeke na pin leyi wena i yi i yi tsakelaka laya u nga ta n'wi nyika yona ku a a tirhisa yona.

Ku hlawula vatirhi va timali lava tshembekeke eka khampani swi ta antswisa ku ku va na ku tshembana eka eka ntshamisano wa mina wa vanhu.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo ka timali i swilo kumbe xiyenge leswi tirhisiwaka ku lawula no sirhelela mali leswaku ku nga vi ni ku nga vi na munhu loyi a endlaka ku tirhisa mali hi ku tlula mpimo leswi vekiweke eka budget kumbe leswi lavekaka leswi ku swi tirha njhani i ku veka wa ku tirhisa mali swin'wani i ku langutela ni ku kambela timali ta munhu or ta ta ta ta ta vanhu.

Ina, i nga hlanganisa khadi ra wena ra debit na swipachi swo fana na Apple pay kumbe Google pay leswi hi swi antswisa vutomi bya wena hi timhaka ta ku i nga rivala khadi ra wena a ndlwini laha i laveke ku ri tirhi tirhiseke i kha u nga ri na rona leswi endla leswaku i kota ku tirhisa khadi ra wena i kha i nga ri khomangi u tirhisa selulafoni ya wena ku endla ku endla nxavo.

Ndzi nga hlawula akhawunti leyi yo hlayisa mali leyi nga ni ntswalo lowukulu hikuva loko ndzi hlayisa mali ndzi lava ku vuyeriwa na mina a ndzi swi lavi leswaku ndzi hlayisa mali yi kha yi ya hela loko va kha loko nkarhi wu kha wu famba leswi endlaka leswaku loko nkarhi wu kha wu famba or ka nkarhi wun'wani swi endla leswaku swi nga ni navelerisi ku ndzi veka mali or ndzi hlayisa mali so hi ku vuyeleriwa ndzhaku swi ndzi endla leswaku ndzi kota ku teka mali yin'wana ya mina ndzi yi veka na yona ku yi tlhandleka eka leyi ndzi yi hlayiseke.

Bangi i nga yi hakela hi ku i va byela xiyimo xa wena lexi i veke eka xona naswona i nga ringeta ku i zama hi tindlela tin'wani to kuma mali leyi swi nga ta pfuna ku hi kota ku hakela bangi.

Vanhu a va fanele ku ri ku ri va ya etibangi kumbe ka ATM laha a va ta kota ku va kamba ku va sale na mali muni eka bangi ya vona.

Mali ya tlherisiwa loko yi kha yi hakela hi malembe na malembe leswi swi ta kota ku loko se i lava ku pfala khadi ra wena u vapfumela ku rivala hikuva u ta va i hakele xikweleti xa wena hinkwaxo lexaku kolota bangi lawa hakela hi lembe na lembe or nyanga na nyanga.

A ku ku ku endla swilo swa bangi hi riqingho ra wena swi ta ku wisela ngopfu hi tlhelo ra timali hikuva a swi nge lavi ku ri i ya bangi kumbe ka ATM laha a wu fanele i tirhiseke mali yo fana no khandziya swifambelano or swifambiwa ku ya ebangi leswi ta endla leswaku i i vuyisela hi nkarhi wa wena wo tala swinene ku endla swin'wana hikuva i ta endla swilo i tshama i tshami le endlwini ya wena laha i tirhiseke eselulafoni ya wena ku endla swilo leswi swi a swi ta fanele ku swi endla leswi a wu fanele ku swi endla loko i ya i ri bangi kambe a wu ta swi endla i ri kaya.

I nga yiveriwa mali hi munhu loyi a ka a nga ri kahle kumbe mali liya i nga yi tirhisa u nga yi tirhisa hi laha u yi lavaka ku yi hiseka ha kona hikuva loko i kha i hava mali i vona mali e kamereni ra wena i nga va na ntshikelelo wa ku u yi teka i yi ya yi tirhisa leswi i lavaka ku endla swona leswi ka ku nga swi nga ri kahle.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi lava a veka mali yin'wani eka ti-savings ta yena laha yi nga ta hlayiseka ha kona naswona a ti dyondzisa ku tirhisa budget ya yena ya siku na siku leswi swi ta n'wi pfuna ku ri a kota ku hlayisa mali yo tala ya yena a nga yi tirhisi hi laha ka a nga faneleki ha kona.

Khadi ra debit i khadi ri i ri tirhiseke hi masiku hinkwawo ni laha i tirhisaka mali ya wena leyi nga le ka akhawunti ya wena ya bangi ku endla khadi swi lava i ya ebangi i ya pfula akhawunti na vona hi laha u nga ta nyikiwa khadi leri.

Ka kokwana ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a swa ha bohi leswaku a suka kaya a ya hola mali ya mudende a bangi a nga pfula akhawunti na bangi laha mali ya yena yi nga ta fakiwa a bangi ya yena leyi nga ta swilo leswi swi endla leswaku mali ya yena yi kha yi hlayiseka a nga yiveriwa mali loko a kha a ha vuya kumbe a robiwa mali loko a kha a ha vuya hi le ku holeni ka mudende leswi endla leswaku a nga koti ku ku a ti veka eka ntshikelelo lowu wu tala swinene laha a ka a nga swi kotiki leswi endla leswaku swilo swa yena swi kota ku famba khwatsi na yena a a ti vekela nkarhi wa yena a endla leswi a fanele a endla swona.

U ku kuma overdraft swi lava leswaku ndzi kuma xiavelo xa timali xa nkoka hi nkarhi na nkarhi na. Xin'wanyana i ku xana ku na mali leyi ndzi fanele ku yi hakela loko ndzi tirhisa overdraft na. Hi ndlela leyi ndzi ta kota ku tiva leswaku akhawunti leyi yi nga ndzi pfuna hi yini mina as munhu loyi a yi tirhisaka naswona ndzi nga yi manage-a njhani.

Ka kokwani loko mi ta kota ku pfula khadi ro kota ku hola mudende swi ta lava mi khipa ximalananyana ku mi ta kota ku mi faka ekhadini ra n'wina ku ri ta kota ku tirha leswaku mi ta kota ku kuma mali ya n'wina ya mudende. Loko mi nga endli leswi mi nga swi endli leswi swi ta swi ta endla leswaku khadi ra n'wina ri nga tirhi naswona mali ya wena ya mudende yi nge swi koti ku yi nghena leswaku mi kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wani na wun'wani. Loko mi endla leswi ta mi pfuna ngopfu swinene ku ya emahlweni no no hola mudende wa n'wina hi ndlela leyi faneleke laha mi nga yi nga ta mi kota ku nga ta mi kota ku mi nga ha yimi etilayenini leti leheke swinene swo mi yima a siku hinkwaro. Loko mo faka malinyana eka khadi ra n'wina mali leyi yi ta va ku ri ya n'wina a yi nge teki hi munhu naswona khadi ra kona ri ta va na n'wina ni laha pin yi tivaka hi n'wina ntsena. Leswi ta kota leswaku mi kota ku kuma mali ya n'wina hi vuxokoxoko.

Nkoka wa munhu ku yena a kota ku tipfulela akhawunti ya yena ya bangi swi na nkoka swinene hikuva i va a va na ni ku fikelela leyi eka leswi a swi lavaka hi ndlela leyi a yi laveke ha kona hikuva i ta va a tirhisa bangi leyi a yi tsakelaka swinene i ku tirhisa ku hlayisa mali ya yena hikuva i titwa swi n'wi olovela ngopfu ku bangi leyi yi tirha hi ndlela yini hikuva i na vutivi ngopfu eka eka ku yi tirha hi ndlela ya njhani.

Ndlela yo olova swinene ku munhu a kota ku kambisisa akhawunti ya yena i ku tirhisa internet banking laha a nga ta kota ku a cheka a chekisisa kahle timali leti nga kona eka tiakhawunti ta yena hi ku tirhisa selulafoni ya yena. Leswi endla leswaku swi n'wi khatalela ku a nga yi ebangi ku ya a kambisisa tiakhawunti ta yena laha a lavaka ku chekisisa mali ya yena leyi saleke kumbe ku endla swilo swin'wana swo rhumela timali eka munhu un'wani laha a nga kule eka yena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku vutomi bya yena byi ta n'wi tikela swi ngopfu swinene hikuva loko a lava ku endla swilo swo swo swo rhumela mali kumbe munhu a lava ku n'wi nyiketa mali swi ta n'wi tikela ngopfu hikuva a nga na akhawunti ya bangi naswona a swi khataleki ku kombela munhu ku ri a ku khomela mali yo karhi kumbe a pfumela leswaku a kota ku kuma mali eka vanhu van'wanyana hikuva ku tshemba a ku kona naswona swi ta endla leswaku vutomi bya yena byi n'wi tikela ngopfu.

Loko munhu a lava ku pfula akhawunti ya le bangini a xilo xo sungula lexi a faneleke a va na xona i ku va a va nyika a rungula ra wena ra ntiyiso hikuva leswi swi endla leswaku munhu a a kota ku tshembeka eka vutivi bya yena swo fana na mavito ya yena no fana na swa ID swa yena leswi swi nga le ka yena eka mavito ya yena straight.

Munghana wa mina swi na nkoka swinene ku pfala akhawunti ya wena ya le bangi loko u nga ha yi lavi ku yi tirhisa hikuva loko u nga endli tano swi nga endla ku or swi nga ku tisela tinkingha to tala enkarhini lowu taka leswi hi swona swivangelo swa nkoka leswi endlaka leswaku swi laveka ku u yi pfala hikuva xo sungula i papalata ku hakela timali ta ntirho e leswi nga na khadi ra bangi hikuva leswi ta lava u hakela mali yo tala leyi yi taleke loko nkarhi wu kha wa ha famba.

Tibangi ti koka mali yo karhi loko munhu a humesa mali ya yena emahlweni ka nkarhi lowu a boheke eka fixed akhawunti hikokwalaho ka leswi swi fambelanaka na milawu ya ntirhisano wa akhawunti ya nkarhi lowu nga boheke bohiweke. Xo sungula swo fana na ku tluleriwa ka xivumbelwana loko u pfula fixed akhawunti u endla xipfumelana na bangi leswaku wena i ta kota ku khipa mali after nkarhi wo wo wo ringana leswi. Loko i nga endli tano swi endla leswaku i kokeriwa mali leyi teleke ngopfu.

Ku vanhu va hlawula ku pfumela leswaku mali ya vona yi vekiweke eka fixed account handle ko yi vona hikokwalaho ka swivangelo swo fana na ku hlayisa mali ku nga ri na ku ringanana. Leswi swi vangiwa ngopfu hi vanhu vo tala lava nga na ti-fixed deposit hikuva va nga tirhisa mali yeleyo hi ndlela leyo nongonoka xin'wani yi va yi va pfuna ku papalata tikhoma hi ku tikhoma hi.